Vhaaluwa a vha tei u shumisa masheleni avho a mindende uri vha wane dzilafho. Dzilafho ḽi tea u vha ḽa mahala kha mualuwa muṅwe na muṅwe, ng auri ayo masheleni a mindende a vha o itelwa uri vha renge zwiḽiwa zwa muḓini. A vha a songo iteliwa uri vha badele zwibadela, kana u badela dzilafho. Ndi ngazwo tshelede iyo yo to lingana u renga zwiḽiwa, dzilafho kha ḽi vhe mahala kha vhaaluwa na kha vhana. Ndi hone na zwithu zwi tshi ḓo tshimbila zwavhuḓi kha shango ḽashu.

Ndi zwa ndeme ngauri hu na vhaaluwa na vhalwadze vhane a vha koni u tshimbila. Vhane vhupo hune vha dzula khaho, a hu na zwiendedzi. Zwi a konḓa uri vha swike maongeloni na dzi kiḽiniki. Hezwi vha tshimbila na mutakalo vha tshi tshimbila mahayani, zwi vha zwi khou leludza zwithu. Zwi tshi khou ita zwa uri vhathu vha wane thuso tsini. Fhethu hune ha nga sa mahayani ha vha na thaidzo dza vhuendi. ndi zwa vhuṱhogwa ndi zwithu zwine zwa tea u itiwa tshifhinga tshoṱhe, zwa uri vhathu vha vhungeloni vha tshimbile vha tshi ṱolela vhathu vhane vha khou vhaisala. Vha tshi vha fha dzi dzilafho na u vha phakhela mishonga hanefho tsini. Ndaa.

Ndavhelelo dzine lushaka lwa vha nadzo musi zwi tshi ḓa kha sia ḽa u ṱhogomela vhaaluwa. Ndi zwa uri vhaaluwa vha tea u dzula vhana vhathu vhane vha vha ṱhogomela misi yoṱhe. Hu tea u vha na vha ongi, vhane vha vha dalela tshifhinga tshoṱhe, vha tshi khou vha ṱhaṱhuvha mitakalo. Vhaaluwa vha tea u dzula vha tshi khou tshekhiwa malwadze a no nga sa dzi BP na malwadze a swigiri, tshifhinga tshoṱhe uri mutakalo wavho u sivhe fhasi ha khombo. Ndi zwa vhuṱhongwa nga maanḓesa, so ri lavhelela uri vhashumeli vha muvhuso vhane vha shuma u ṱhogomela vhathu vha ḓo shuma nga maanḓa vho ḓi funga. Kha u ṱhogomela vhaaluwa vhashu, na mishonga vha tshi khou vha isela hayani. I vha i iṅwe nḓila ya u ṱhogomela vhaaluwa vhashu.

Ndi musi tshitshavha tshi khou, tshi khou lavhelela uri vhana vhaṱuku vha tea u ṱhogomela vhaaluwa. Zwine zwa vho uri ndi ndavhelelo dzi songo teaho, dzo khakheaho. Na uri ṅwana arali a muṱuku, u tea u dzula na mualuwa kana na vhaaluwa, husina muthu muhulwane. Dzi vha dzi ndavhelelo dzo khakheaho, zwine zwa tea u itea, ṅwana na ene uvha a muthu ane a kha ḓi to tea u ito ṱhogomeliwa. Zwine zwa amba uri ndi vhuḓifhinduleli ha vhathu vha hulwane kana ha vhabebi, uri vhaṱhogomele vhana na vhaaluwa nga uri ṅwana huna zwinzhi zwine ha zwiḓivhi. Zwine zwa ḓo sia zwi tshi vhea mitakalo ya vhaaluwa kha khombo. Ndi vhuḓifhinduleli ha vhathu vhahulwane.

Ṱhogomelo ine ya ṋekedzwa vhadzulapo musi vha mahayani avho, ndi uri vha tshumelo ya u ṱhogomela vhathu mahayani, vha tshimbila vha tshi vhona zwo uri fhethu hune vhathu vha khou dzula hone ho tsireledzea naa. Na uri hu na mutakalo naa, maḓi ane vha a nwa a na mutakalo naa, na uri vha na fhethu ha u dzula ha vhuḓi naa. Tshiṅwe tsha ṱhogomelo ine ya ṋekedzwa vhadzulapo musi vha mahayani, ndi ya mutakalo nga uri huna vhathu vhanzhi vha re kha vhupo ha mahayani, vhane vha dzula kule na dzi kiḽiniki. Zwine zwa sia zwi tshi konḓa u swika kiḽiniki, kana vhuongeloni. Vha Home Based Care, ndi vhone vhathu vha no thusa havho vhathu, nga mishonga na zwoṱhe.

Zwine zwa nga itiwa uri ṱhogomelo vha i wane zwo leluwa, ndi uri hu tshimbiliwe na miḓi i ne vha dzula khayo. Nga uri vhaṅwe vha a konḓa u swikelela dzi kiḽiniki, hu tshimbiliwe kha miḓi i ne vha dzula khayo. Vha tshi fhiwa mishonga ya hanea malwadze a sa fholi, nga uri ṱhogomelo kha vhudzulapo Afrika Tshipembe i tea u vha khombe khombe. So uri u leludza zwithu, ndi nga murahu ha musi tshifhinga tshoṱhe kana vhege iṅwe na iṅwe, hu tea u vha na vhathu vha no ṱhogomela. Vhane vha tshimbila vhupo nga vhupo, vha tshi khou ita uri hu savhe na ṱhahelelo ya mishonga, na ṱhahelelo ya zwithu zwa mutakalo. Zwine zwa nga thusa vhathu vha re na malwadze a sa fholi. Ndaa.

Musi muthu a tshi khou pfi u khou fukiselwa kha vhuṅwe vhuongelo, a tshi khou lwalesa. Zwine zwa nga itea ndi zwa uri, a nga ḓi ri a nḓilani zwa ṋaṋa kana vhulwadze u ha ṋaṋa, zwa sia a tshi khou ri sia shangoni. Tshiṅwe tshine tsha vha masiandoitwa kha mulwadze ndi tsha uri zwi nga itea a humbulesa, a farwa nga mbilu nga uri ha khou wana thuso, zwa mu ṋaṋisana vhulwadze. Tshiṅwe tshine tsha vha masiandoitwa ndi tsha uri musi a tshi khou bva hanefho vhuongeloni, tshiṅwe tshifhinga hu avha hu sina dzi ambuḽentse kana hu sina tshiendedzi tshine a nga tshimbila khatsho. Zwa sia a tshi khou fhedza tshifhinga tshilapfu, a fhethu huthihi a sa khou muva. Zwa sia vhulwadze vhu tshi khou ṋaṋa a ri sia fhano shangoni.

Ya ndi vhona zwo tea nga kuvhonele kwanga, uri muvhuso u rwele ṱari uri hu vhe na dzilafho ḽo khetheaho zwibadela. Uri avho vhathu vhane vha ḓi wana vha tshipiḓa tsha u tambudzwa nga mbeu, vha thusiwe zwo leluwa. Nga uri hezwi vha tshi yo thusiwa vho ṱangana na vhaṅwe vhathu zwi sia zwi tshi khou lenga, zwa dzhia tshifhinga tshilapfu uri vha wane thuso. Mara arali vha na fhethu havho hune ha tou pfi ndi ha u thusa vhathu vho tambudzwaho, zwi nga vha na u ṱavhanya nga khazwo. Zwi nga leluwa nga uri na u ripota, vha nga si u ripota ngo uri vha ḓovha vha na fhethu havho ho khetheaho. Zwivha zwo leluwa.

Maitele ane vhashumisi vha dzilafho ḽa HIV and AIDS vha sumbedza musi vha tshi ḓo dzhia dzilafho ḽavho. Ndi a u ima kana u fola ḽaini, ndi vhona unga zwi vha zwiṅwe zwithu zwine zwo khakheaho nga uri musi wo fola ḽaini iyo, hu vha hu sina zwa tshiphiri kana phuraivesi. So ndi vhona unga maitele ane a tea u shumisiwa, ndi maitele a uri vhadzi vha dzilafho ḽa HIV and AIDS vha tea u wana mishonga yavho thungo. Husi fhethu ha nnyi na nnyi, vha tea u wana mishonga yavho fhethu ha tshipentshela thungo. Ndaa.

Miduba ine ya foliwa ivha i songo fanela nga uri vha ya wana muthu a tshi khou vhaisala lwa shishi, vha wana a tshi khou lenga u wana thuso. Vhulwadze ha tou ṋaṋa kana a fhedza o ri sia, a tshe ḽainini o lindela. O fola ḽaini, zwivha zwi songo fanela lune ndi vhuḓifhinduleli ha muvhuso, a uri hu engedziwe vhashumi kana manese na madokotela. Uri hu sivhe na u lindela tshifhinga tshilapfu ḽainini, kana midubani. Nga uri zwi kwama nga nḓila isi ya vhuḓi vhalwadze nga nḓila dzo fhambananaho. Ndi vhuḓifhinduleli ha muvhuso uri vhathu vha wane dzilafho ḽa vhuḓi ḽo khetheaho, tshifhinga tshoṱhe. Ndaa.

Phambano ihone kha u fara vhalwadze, vhukati ha maongelo a muvhuso na a private. Maongeloni a phuraivethe vha shuma nga maanḓa, vho ḓi funga. Nahone ahuna u lindela tshifhinga tshilapfu midubani. Maogeloni a muvhuso uri u wane dzilafho zwi a dzhia tshifhinga, u a bva nga matsheloni wa wana u tshi khou thusiwa ḓuvha ḽo no kovhela. Zwi tshi khou bva kha maitele a vha ongi kana a manese nga uri zwithu zwavho vha zwi ita nga u ongolowa. Vha wana na thuso i tshi khou lenga u thoma u thusa vhathu. Ndi yone phambano ine ya vha hone kha u thusa vhathu, maongelo a phuraivethe abva phanḓa. Ndaa.

Tshumelo ya ambuḽentse ndi ya vhuḓi, nga uri ambuḽentse i a kona u tevhela muthu hune a khou lwala a hone. A tshimbila a tshi khou thusiwa na nḓila yoṱhe, a nga ngomu ha ambuḽentse. Zwi tshi khou bva kha uri ambuḽentse i tshimbila i na nese kana na vhathu vho zwi gudelaho nga ngomu. A zwi fani na musi muthu a kha shumisa vhuendi ha nnyi na nnyi, u ya sibadela. Ambuḽentse ndi yone tshumelo ino ṱavhanyesa u ya kha vhathu, nga maanḓesa kha vhalwadze vha shishi. Nga uri ahuna u lindela zwa zwibadela ngeno muthu a kule, kha ambuḽentse u wanela thuso hanefho. Ndaa.

Khaedu dzine dza, vha nga ṱangana nadzo ndi bada dzi sa tshimbilei nga ṅwambo wa muḓalo kana khombo ya mupo, nga uri vha bada dzi a gwea. Vha wana hu sa tshimbilei, vha wana tshumelo ya shishi i tshi khou konḓa u swika vhathuni. U ḓi lugisela uri vhathu vha wane tshumelo ya khwiṋe, ndi uri hu vhe na bada dza maimo a nṱha fhethu afho hune ha anzela u vha na miḓalo. Na uri hu vhe na fhethu ha tshipentshele lune ho iteliwa zwe zwo zwa musi hu tshi vha na miḓalo, uri vhathu vha wane thuso nga u ṱavhanyedza. Ndaa.

Ndi u pfumbudziwa, na miholo, na kutshimbidzele kwa zwiimiswa zwa sisiteme ya ṱhogomelo ya mutakalo.

Madalo anga kiḽiniki ya tshitshavha ya vhuponi ha hashu, hangovha madalo a vhuḓi, ngo uri ndo swika nga awara ya vhuṱanu nga matsheloni, nda thusiwa nga awara ya vhuṋa nga mathabama. Zwi tshi khou bva kha uri manese avho, kana a vhupo, kana a sibadela tsha vhupo ha hune nda dzula khaho, vha a tele teledza u shuma, tshifhinga tshinzhi vha tshi fhedza, vha tshi khou tshimbila kana vho dzula vha khou zuwa. Zwa ita zwa uri naho, musi u tshi sala u tshi yo thusiwa, na vhulwadze hu avha ho no tou ṋaṋa kana vhuṱungu ho ṋaṋa, zwi tshi khou bva kha tshumelo isi yavhuḓi ya vhuponi ha hashu.

Vhathu vha ḓi tika nga maanḓa nga zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya muvhuso, kana ya tshitshavha, nga uri khetho dza phuraivete a vha koni u dzi swikelela nga nṱhani ha mitengo yadzo, i ne ya vha nṱha vhukuma. Ngeno, kha zwi zwa muvhuso u tshi wana thuso i mahala, ndi ngazwo tshitshavha tshi tshi kombetshedzea u ya kha ya muvhuso, kana u ṱhogomelesa ya muvhuso. U fhirisa ya private.

Khwiṋiso dzine dza nga ita uri kiḽiniki dza tshitshavha, dzi shume zwavhuḓi, ndi nga murahu ha musi ho engedziwa vhaongi, nga uri musi ri tshi ya kha tshumelo dza muvhuso, vha ḓo wana ho ḓalesa vhalwadze, u fhirisa vhaongi. Kha hu engedzwe vhaongi, nga nnḓa ha i zwo hu khou tea u itiwa uri mishonga na dzi philisi, dza si tsha ṱahela maongeloni kana kiḽiniki dza tshitshavha. Ndi zwone zwine zwa ḓo ita uri, i dzo kiḽiniki dzi shume zwavhuḓi.

Muvhuso unga tikedza dzi kiḽiniki dza tshitshavha vhuponi ha hashu, kana vhuponi ha mahayani, nga u engedza vhaongi, na nga u u engedza vhathu vho volonthia u thusa, a vho vhane vha vha vha tshi khou baleliwa. Tshiṅwe tshine muvhuso unga tikedza ngatsho, ndi u ita kana u funzesa vhathu nga ha malwadze, a no lafhea na a sa lafhei.

Nga uri vhathu vha khou dzulesa midubani tshifhinga tshilapfu, lune arali muthu ana vhulwadze ho no pfukela, vha nga pfukiselana honovhu vhulwadze. Zwa ita, zwa dovha zwa ita zwa uri, vhathu vha lenge u thusiwa nga nṱhani ha uri hu vha hu sina vhashumi vhanzhi, fhano vho ṋekedza tshumelo. Zwa dovha futhi zwa ita uri huvhe na u lovha ha vhathu, zwi tshi khou bva kha uri tshumelo i vha i tshi khou tshimbidziwa nga u ongolowa. Zwi tshi khou bva kha uri ahuna vhashumi vhanzhi.

Ee, ndo vha nda ima kana u tshenzhela u lindela tshifhinga tshilapfu kiḽiniki, nga ṅwambo wa u shaya vhaongi. Zwe zwa kombetshedza uri ndi fhedze ndi tshi khou pfi, ndi eḓele hanefho, nge vhulwadze ha vha ho ṋaṋa, nga murahu ho u dzulesa dzi banngani lwa tshifhinga tshilapfu, ndi sa wani tshumelo. Nda fhedza na dzi, na BP i tshi gonya, na vhulwadze vhu tshi ṋaṋa, nga nṱhani ha u lenga u wana tshumelo.

Zwine zwa fanela u itiwa u kunga vhashumi kha zwa mutakalo, na dzi kiḽiniki dza tshitshavha ndi zwi tevhelaho, hu tea u enge, u engedziwa magavhelo a vhashumi, vha zwa mutakalo na musi ṅwaha u yo tshifhela, musi vha tshi yo wana dzi bonasi, tshelede yavho kha i vhe yo ingiwa luvhili kha tshelede ine vha hola yone nga ṅwedzi. Tshiṅwe tshine tsha nga kunga futhi vhaongi, ndi tsireledzo nga uri ndi tshi sedza tsireledzo, kha zwiimiswa zwa mutakalo zwa tshitshavha a i ngo to khwaṱha. Ndi zwiṅwe zwine zwa nga thusa kha uri tshumelo i ḓe vhathuni nga u ṱavhanya.

Zwinga thusa arali vhathu vha tshi khou gudisiwa vha vhanzhi, zwine zwa amba uri hunga sivhe na ṱhahelelo ya vhathu vhane vha ḓivha mushumo, kha tshumelo ya mutakalo wa tshi ya tshitshavha. Zwiṅwe zwine zwa nga thusa, ndi uri musi a vho vhathu vha tshi khou gudisiwa mushumo, vha tea u vha vha na dzi kiḽiniki dzine vhono vhetshelwa dzone, u uri vha khou ya u shumela khadzo.

Zwi kwama nga nḓila i si ya vhuḓi, nga uri arali vhaongi vha neta, zwi a sia vha tshi vho lafha nga u dzhaya. Zwine zwi a sia muthu a songo wana ṱhogomelo yoṱhe, kana thuso yoṱhe ine a vha o tea o i wana. Zwi nga dovha hafhu zwa kwama kana zwa vha na masiandoitwa a u lovha ha vhathu, na u fhiriselana malwadze ha vhathu, hanefho nga ngomu zwibadela. Zwi tshi khou bva kha u neta ha vhashumi, kana ha tsireledzo ya ṱhogomelo.

Kiḽiniki dza tshitshavha dzi anzela u ḓala nga vhalwadze, nga uri vhunzhi ha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe a vha koni u swikelela, tshumelo ya phuraivete. Ndi ngazwo hu tshi ḓala kiḽiniki dza tshitshavha. Vhunzhi havho a vha na na dzi medical aid, ndi ngazwo vha thuso vha tshi i wana kha dzi kiḽiniki dza tshitshavha, dzine dza vha uri tshumelo ndi mahala, a dzi badeliwi. Ngeno, kha dza dzi private, dzi tshi ḓura vhukuma.

Ndu dzine vhaongi na madokotela vha sedzana nadzo, ndi uri vhulwadze ha vhathu kana malwadze a vhathu a a ṋaṋa, musi tshifhinga tsha vho tsha u swika, tsha u lafhiwa tshi sa thu u swika. Zwiṅwe ndi uri vha nga shatana malwadze, musi vha tshekha mifolo. Tshiṅwe ndi tsha uri, musi madokotela vha tshi khou ḓi thusa vhaṅwe vhathu, hu avha na ṱhahalelo ya mishonga.

Muvhuso u khou ralo ngauri vhunzhi ha vhalwadze vha khou lovha vha khou lovhesa sibadela nga ṅwambo wa u vha na u shuma nga u ongolowa ha vha ongi. Muvhuso wo vhea mutsiko u ne wa si a vha ongi vha tshi kho vhesa na dzi phoso ngauri tshifhinga itsho tsho vheiwaho ndi tshiṱuku a thi iti uri hu vhe na ṱhogomelo ya khwiṋe nga uri hu vha hu tshi khou gidimedziwa tshifhinga zwi sia zwinwe na u hangwa zwi tshi khou hangwea ngauri vhavha vhatshi kho ita zwithu nga u ṱavhanyedza.

Zwo leluwa ngauri hu na thendeleki dzi no ḓa kha vhupo hashu ṅwedzi muṅwe na muṅwe na uri hu na zwiendedzi zwinzhi na dzi kiḽiniki zwi tsini na vhupo hune ra dzula hone.

Zwine vhathu vha Mankweng vha anzela u zwi ita ndi u nwala vhurifhi uri muthu a ye kha sibadela kana kiḽiniki ya tsini a kone u ya hone u wana yeyo mishonga ine ya vha i khou yelana na zwezwo, zwi ita uri na musi hu si na mishonga afho Mankweng vhathu vha a kona u wana thuso ya dzilafho kha maṅwe maongelo na dzi kiḽiniki.

Thaidzo i vha ya uri avho vhathu vha tea u tshimbila tshikhala tshilapfu u ya kha kiḽiniki kana kha vhuongelo hune hanga hu tsini. Hu vha na khaedu ya uri huṅwe hu avha na vhukonḓi ha zwi endedzi na dzi ambuḽentse zwa sia malwadze a tshi ṋaṋa kana hu na u lovha ha vhathu nga hunzhi ngauri na hanefho hune vha khoya hone hu khoya u engedzea tshivhalo tsha vhalwadze.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ya fhelelwa nga mishonga vha u rumela kha vhuṅwe vhuongelo vho u ṅwalela ḽiṅwalo ḽa yeyo mishonga sa vhuṱanzi kana vha u ṅwalela ḽeḽo liṅwalo uri u to ya dzi khemisini u renga mishonga iyo.

Tsha u thoma kha vhupo ha hashu tshine vha tea u sedza khatsho ndi tshumelo ya mishonga uri a hu tei u shotha mishonga na uri hu tea u vha na vhaongi vho linganaho u thusa vhalwadze vhane vha vha vha hone nga tshetsho tshifhinga na u sa vha na ṱhahelelo ya dzi ambuḽentse na madokotela kha uho vhupo ha hashu.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya thoma tsha u thoma tsha ndeme tshine vha fanela u sedza khatsho ndi tsha uri hu vhe na mishonga yo linganaho uri hu si vhe na ṱhahelelo ya mushonga na vhaongi na madokotela na dzi ambuḽentse, zwi thusa uri tshumelo i ṱavhanye hu sa vhe na u lovha ha vhalwadze dzi kiḽiniki kana kiḽiniki yeyo.

Ngeletshedzo i ne nda nga muṋea ndi ya u zwiḽiwa zwine a zwi ḽa uri a ṱhogomelese nga mannḓa zwiḽiwa zwezwi zwi re na mimuṋo minzhi na dzi swigiri nnzhi ngauri zwi vha zwi si zwavhuḓi kha mitakalo ya vhathu, hu ḓi nga na mafola na mahalwa ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine kha muvhili wa muthu zwi na tshiṱahadza kana zwi ita uri malofha a si tsha tshimbila nga nḓila yone zwi vhanga malwadze a nga ngomu dangani.

Zwi bva na kha ene muṋe u a balelwa u vha a tshi khou londa mutakalo wawe kana a tshi teledza u ya vhuongeloni kana dzi kiḽiniki uri a wane thuso ya u thoma tshiṅwe ndi u vhe sa kule na dzi kiḽiniki na zwibadela zwi a ita zwa uri muthu a si dzulele u ya afho fhethu zwi tshibva na kha vhukonḓi ha tshelede kana masheleni a u ṋamela.

Ndi nga katela bupo uri arali vho vhathu vho huvhalesa vha tea u tshimbidziwa nga bufho ngauri ḽi a ṱavhanyedza u swika hune muthu a kho tea u wana hone thuso tshiṅwe tshine nda nga tshi katela ndi ambuḽentse nnzhi u itela uri ha savhe na ṱhahelelo ya dzi ambuḽentse.

Ndi u ṱhogomelana khathihi na u eletshedzana kana u fara miṱangano ya nga ha mitakalo ya vhathu na uri hu vhe na zwiimiswa zwa vhathu vha u tshimbila vha tshi ṱhogomela vhalwadze kha vhupo honoho. Zwi thusa uri vha a wana tshumelo nga u ṱavhanya.

Zwine nda zwi vhea phanḓa kha vhupo ha mahayani ndi zwauri kha uvhu vhu kha vhupo huṅwe na huṅwe hu tea u dzula hu na ambuḽentse yo lindelaho na tshumelo ya mitakalo ine ya vha uri a si a i shumi awara dza fumbili iṋa i shuma zwezwi hu na zwithu zwo dzhayaho kana hu tshi khou ṱoḓea tshumelo yo dzhayaho.

Ndi nga mu livhuwa nga zwi certificate kana mabambiri haneo na miṅene nga ine ya ḓovha i kho sumbedza uri ndi muthu ane a thusa nga nḓila yavhuḓi, vhane vha nga kona vha nga lambedza na nga masheleni vha mu thusa na nga masheleni zwi tshi khou mu ṱuṱuwedza uri a ḓi isa phanḓa na mishumo ya vhuḓi.

Ndi nga vha eletshedza u engedza madokotela na manese kana vhashumi vha dzi kiḽiniki na maongelo uri hu savhe na ṱhahelelo ya tshumelo kana ha savhe na ṱhahelelo ya madokotela na manese, tshiṅwe tshine nda nga vha eletshedza minister wa mutakalo ndi uri hu vhe na dzi ambuḽentse nnzhi uri ha savhe na ṱhahelelo u itela musi hu na khombo hu si vhe na u lindela tshumelo ya mutakalo lwa tshifhinga tshilapfhu.